Umleqwa luhlobo lwenkukhu yesiXhosa okanye ke yesiZulu endiyithanda kakhulu. Imnandi inyama yomleqwa, umleqwa unencasa kakhulu. Inyama yomleqwa ayithambanga kwaye futhi ke iyinyama ehlukileyo kakhulu. Iyinyama enesondlo, iyinyama ethi ke xa ungumntu othanda inyama etyebileyo amanqathe ayo engemhlophanga kodwa ebomvu, usonwabela ukuwatya. Zezo zinto ke ezenza ukuba ohluke umleqwa. Uyatyeba kakhulu, uyeva ukuba utye inyama xa utye inyama yomleqwa.